Ndicebisa usebenzise ifowuni okulula nokukhawuleza, iyafumaneka nanini na twenty-four seven, kukhuselekile ukungonela ixesha nemali, ulawulo lwemali nemihla ngemihla.

Xa ugula okanye wonzakala kakhulu ixhasa izinto ezifana nalezi, iindleko zokulala egumbini lesibhedlele. Ayibhatali izinto ezincinci.

Ukufikelela kwiinkonzo yezempilo ezisemgangathweni, xhasa iindleko zonyango ezibizayo, ukufumana amayeza rhoqo ukuphucula impilo ngokubanzi.

I-inshorensi yezithuthi igubungela umonakalo wemoto yakho. I-inshorensi yasekhaya igubungela indlu yakho kunye nezinto ezingaphakathi xa kufike ingozi. I-inshorensi yezinto zobuqu, personal belongings insurance.

Ukuthembeka kwekhampani yeinshorensi, uhlobo leinshorensi yobomi term versus whole life, imali yenyanga ozokuyihlawula, izibonelelo ezihlawulwayo death benefit.

Ndifuna indawo ekhuselekileyo yokugcina imali yam. Ingaba kukho umrhumo wenyanga okanye weminyaka yonke? Ingaba kukho imali ehlawulelwa xa ndirhoxisa imali kwi-ATM okanye ndisebenzisa iephu, app?

Ukuba lula nokufikeleleka, ukhuseleko lemali, ubungqina bentlawulo, ukukhawuleza kwentlawulo, ukugcina iirekhodi, ukuhlawula ngqo kwizikhowudi zesikolo.

Ukukhuselwa kwezemali financial protection, ukubungela ubugebenga theft and hijacking, ukugubungela iingozi zendalo.

Qale utyale imali usemaphakameni obomi bakho basemsebenzini, sebenzisa iiakhawunti zokonga umhlalaphantsi, retirement investment accounts, yahlula utyalomali lwakho diversity investment.

Ewe, kuxhomekeke kwimeko. Imalimboleko yokufunda inokuba lutyalomali olufanelekileyo kodwa kufuneka icatshulwe nangamacebo.

Iibhanki zinika imigaqo ecacileyo, kukho ukhuseleko lomthetho. Ibhanki inokuboleka imali enkulu, kunqandwa uxinezelelo lobuhlobo.

Ndingambuza le mibuzo ilandelayo. Uyiqale njani le akhawunti? Ubuzise ukuba uneminyaka emingaphi? Ngubani owakuncedayo? Ingaba ufake ulwazi oluthile uyazi ukuba ungaphathwa njani ngumntu ongathembekileyo kwi-intanethi?

Ndicacisa ukuba umasingcwabane akathethi kufa uthetha ukulungela, ukuhlonipha nokunciphisa uxinzelelo lwemali kusapho. Luluhlobo oluqinisekisa ukuba xa ixesha lifika izinto zihamba ngendlela osikhethileyo ukuhlonipha nangesidima kwaye isapho sakho sikwazi ukugxila ubomi bakho hayi ukuzama ukufumana imali ngexesha lobunzima.

Kulula kwaye kuyakhawuleza, kukhuselekile, kukonga ixesha nomgudu, kucacile kwaye kuyalandeleka, isebenza nakwiindawo ezikude.

Amanani enzala aphezulu kakhulu, akukho zivumelwano ezibhaliweyo okanye umthetho okhuselayo, uxinizelelo oluqulatha naloyikekayo.

Ukufikelela unyango olukhawulezayo nolulungileyo, ukuhlawulwa kweendleko zesibhedlele nezonyango, uncedo longxamiseko.

Ukungabazi nokungaqapheli iteknoloji, uloyiko lobuqhetseba, fraud nehekha, ukungabikho kwenkxaso yomntu buqu.

Kubalulekile ukufundisa abantwana bethu ukulawula imali yabo hayi ngokungabathintela ngokupheleleyo kodwa ngokubanceda baqonde iziphumo ezize kunye nezigqibo zemali.

Ukufunda ukuzilalwula kwezemali financial discipline, inkxaso nakukho ingxaki, indlela yokutyala imali ngendlela ekhuselekileyo.

Ukungabikho kwemfundo yezemali ezikolweni nasezidolophini, ngoku kufuneka kuqaliswe iinkqubo zokufundisa abantwana neentlanga ulawulo lwemali, utyalo lemali kunye nokonga.

Zizise zonke amaxwebhu afunekayo ngokupheleleyo, qinisekisa ukuba amaxwebhu acacile kwaye agqityiwe kakuhle, hambisani amaxwebhu kwangethuba.